Kungithinta ngendlela embi khulu, ngombana qobe amathikithi wokukhwela ibhesi nakakhutjhulwako, la ngisuke ngisebenza khona ngesikhatheso imali engiyenzako yona ayikhutjhulwa, ihlala ngendlela engayo. Lokho-ke kubangela bonyana imali engiyisebenzisako nemali engenako, kuphuma imali engiyisebenzisa khulu ngombana sengisebenzela ukukhwela ibhesi, qobe bonyana ngiye emsebenzini. Kodwana angisakghoni ukwenza imali eyaneleko yokobana ngiphile, ngombana intengo yokukhuphuka kwamathikithi webhesi iphezulu khulu.

Ayehliswa ngombana lokho kungenye yeendlela yabosomarhwebo abenza ngayo imali bona. Nje-ke nabazokwehlisa intengo le yokukhwela ibhesi nofana yamathikithi, bayazi bonyana nanoma iimbaseli zingakhuphuka kuzokufana, ngombana angekhe bayithole inzuzo. Nje-ke nakabakhuphula intengo yamathikithi ngapha bakhuphula intengo yeembaseli, bayazi bonyana into leyo izokwenza bonyana benze inzuzo enengi ngesikhathi sinye.

Kubalimaza khulu tle, ngombana esikhathini esinengi bazithola sele bangene eenkolodweni ezinengi, ngebanga lokobana abarholi imali eyaneleko bonyana bakghone ukuthenga amathikithi la weembhesi akhutjhulwako. Nje-ke kuyabalimaza ngombana esikhathini esinengi bazithola imalabo sebangaboni bonyana bayisebenzisa bunjani, ngombana sele basuke baneenkolodo ezinengi. Neendingo zabo abasakghoni kobana bazenze zoke ngendlela ebebafinyelela ngayo, ngombana abakghoni ngebanga lokukhuphuka kwamathikithi la weembhesi.

ikambiso ehle engalandelwa ngaphambi kobana kukhutjhulwe amathikithi webhesi, kukobana lokha nababonako bonyana kuzokufika isikhathi la bafuna ukukhuphula khona intengo yeembaseli, benze kusese khona isikhathi sokobana bakhulumisane nabo abakhweli beembhesi, babazise bonyana isikhathi sisese khona ngesikhathi esiso intengo yamathikithi izokukhuphuka izokuhlala isikhathi esingaka. Begodu bona ukuthi lokho bakghone ukuzilungiselela isikhathi sisesekhona.

Ngokuya kwami kufuze kuqalwe izinto ezifana nokobana, abantwaba bona bakhutjhulelwe na imirholo yabo la basebenza khona? Nokobana intengo le nayikhuphukako, abantwaba ababakhweli beembhesi mihla namalanga izobabetha bunjani esikhwameni sabo. Nokobana bangahlala isikhathi esingangani, sokuthi bakghone ukuthi babuyele godu ngendlela abajayele ukwenza ngayo izinto. Ngizo izinto ekufuze ziqalwe ngaphambi kobana kukhutjhulwe yona intengo le.

Iye, urhulumende kufuze angenelele ngombana nguye okufanele bona alwisane nabaphathi beembhesezi, kobana ngibo abantu laba abakhwelako qobe malanga abaya emsebenzini ngokwahlukahlukana kwabo. Nje-ke kufuze angenelele ngokusiza abantwaba, bonyana ababhadalele ingcenye yemali le efunwa banikazi beembhesi.

Iye, kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zomphakathi ukuya emsebenzini, ngombana ngendlela leyo bazabe bonga imali yeembaseli begodu bazabe bonga ukungena esiminyaminyeni esikhona endleleni. Babe nendlela elula yokufika la bayakhona.

Esikhathini esinengi zikhutjhulwa ziinkhampani nasele zidlelezela abakhweli, nokuthi bafuna bonyana abakhweli bavale iindingo zabo abasuke bona bazenze ngokwabo.

Mina ngicabanga bonyana seyiyakhutjhulwa nje, ngaphandle kokutjhejwa nokungacabangeli abantu abadosa emhlweni, ngombana ngathana bebabacabangela bebazokuthoma bakhulume nabo, ngaphambi kobana bathathe isiqunto sokobana bayazikhuphula iintengo, nofana amathikithi wokukhwela iimbhesi.

Ayikhambisani nobujamo bomnotho umphakathi okibo, ngombana nayo esikhathini esinengi ibiza ngaphezulu kokuthi ngikho okunye, okhunye okufaka abakhweli igandelelo khulu. Kodwana-ke intengo yokukhwela iimbhesi lezi ezikhamba amabanga amade, yona ayikhambisani kuhle nalobubujamo bomnotho umphakathi okibo, ngebanga lokutlhayela kweemali.

Iye, loyo mbono omuhle khulu bonyana abantu abarhola ipentjheni nabantu abasele baluphele, behliselwe imali qobe nabakhamba bayokukhwela iimbhesi, nanoma ngathana bakhamba ibanga elide kangangani. Ngombana imali abayitholako ayikho yinengi kangako.

Kufanele kusetjenziswe indlela le elula yokobana njalo ugogo nofana umkhulu, nakayokukhwela ibhesi imali nofana ithikithi aliphethe nofana angaliphathanga, akhuphe imali esele yaneleko eyaziwako bonyana ngiyo le esivumelwano sokobana abogogo nabobamkhulu bazokukhwela ngayo, mihla namalanga.

Awa, akufuzanga baqalwe bonyana bahlala kuziphi iindawo, ngombana lokho kuzokuba ngathi kukhona abakhethululwako hlangana nabanye. Kodwana kufuze boke abogogo nabobamkhulu nabayokukhwela iimbhesi, kwaziwe bonyana kunenani elithileko abalibhadalako ngokufana.

Kungabasiza ngokobana bakghone ukonga enye yemali ebizako yethikithi lebhesi. Begodu kungabasiza nokobana imalabo ihlale ihlengekile kwesinye isikhathi, bonyana bakghone ukwenza ezinye izinto eziqakathekileko.

Kungaba kuhle nange bangehliselwa bekufike amaphesentini angaba yi-seventy-five, amatjhumi alikhomba nahlanu wama-percent.

Iinkhamphani zeembhesi azibatjheji ngokwaneleko abakhweli bazo, ngombana iimbhesi ezinengi azikho endleleni nofana emgangathweni wokobana zikhambe endleleni, zimakhaza ebusika begodu ziyanetha ehlobo.

Ngebhesi ngamalanga kukobana intengo nofana ithikithi lebhesi liyenyuka mihla namalanga. Nanokuthi ibhesi ikhamba kancani esikhathini esinengi begodu ufika sele udiniwe.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri kukobana ibhesi leyo ingakhamba ibanendlela ezilula zokobana ngebanga lokungabi nesijamo nofana

Kuyasiza ngombana kulawula indlela isiminyaminya esibakhona ngakho emadrobheni yeke nazikhamba eendleleni yazo zodwa, ziphungula ubujamo besiminyaminya obungabakhona eendleleni zemadorobheni.

Nayinganayo indawo yokuzithuma ibhesi leyo, ungakhamba uyokukhuluma nomtjhayeli kobana ubawa ayijamise eqadi endleleni nofana e-garage eseduze, uzokukghona bonyana uzithume begodu utjhaphuluke.

Unobangela wokuthi kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi kungaba yindlela ekhona yokukhuphuka kweembaseli nezinye iintjhijilo ezihlangabezana nabaphathi beembhesi.

Ngombana iinkoloyi ezizijameleko azikhambi zijama begodu zilinda abanye abantu nokobana ikhamba nanoma ikoloyi leyo ingakazali inani labantu elaneleko nje-ke kungebanga lelo abantu bakhetha iinkoloyi ezizijameleko kuneenkoloyi zomphakathi.

Iyawathinta ngombana iintengo nazikhuphukako ufumaniseka bonyana sihlele ivakatjho nofana sifuna la sifuna ukuya khona, kufuze singezelele imali ngaphezulu bonyana sizokukghona nofana sikghone ukuhlangabezana neendingo zevakatjho lelo ngokukhuphuka kwentengo yeembaseli.

Abatjhayeli beenkoloyi bayathinteka nakutholakala bona intengo yeembaseli ikhuphuka ungakatjheji ngombana lokho kubenza bonyana bangabi nemali eyaneleko nofana efaneleko yokobana bongele ukuthenga iimbaseli nje-ke bazithola sele bangasanabuyo nendlela yokukhamba esikhathini esinengi, bangasanayo.

Iye, kulungile bonyana urhulumende alawule intengo yeembaseli ngombana urhulumende nguye esikhathini esinengi okghonako ukwazi bonyana abantu benarha badinga nofana batlhoga izinto ngendlela enjani nje-ke urhulumende nakulawula intengo yeembaseli, uzokwazi nakusikhathi esihle bonyana zikhuphuke iimbaseli azi nanomanyana kusikhathi esihle bonyana zehle iimbaseli.

Iye, ikhona inzuzo ngokusebenzisa iinkoloyi ezincani ezizijameleko ngombana iinkoloyezi esikhathini esinengi zihlala zilungele bonyana zikhambe eendleleni begodu zikhamba ngamanani azwakalako namanani angabizi khulu esikhathini esinengi.

Ukuba nekoloyi kuyasithinta isabelomali somuntu ngombana nasele unekoloyi kufuze kubekhona imali qobe nyanga njalo ephumela eqadi, eyokukhamba itjheje iindingo zekoloyi le onayo, lokha yona nasele ingasakghoni ukukukhambisa ngendlela efaneleko nofana kunala esele igulagula khona, kufuze kube khona isabelomali esizokukghona bona sisebenze ngebanga lokugula nofana lokwephuka kwekoloyi.

Abantu bangayonga ngeendlela ezinengi ezifaka hlangana bonyana kesinye isikhathi nabaya endaweni eyodwa nofana basebenzela endaweni eyodwa, bakhambe ngekoloyi yinye abazokuthela kiyo i-petrol iveke yoke kunokobana umuntu nomuntu akhambe ngekoloyakhe emsebenzini.

Intengo yeembaseli ithinta intengo yokudla nokhunye okuyiinsetjenziswa esizisebenzisako ngombana iimbaseli ngizo ezenza bonyana intengo yokudla lokhu nofana ukudla esikudlako kufike eenthabathabeni zeentolo esizithenga kizo ngombana zikhamba ngeembaseli iinkoloyi nofana iinlori ezisilethela ukudla neensetjenziswa lezi.

Kufanele bonyana ibe sebujameni obulungele ukukhamba endleleni nanokuthi kufuze ibe nazo zoke imphepha ezitjhoko bonyana ingathatha nofana ilayitjhe abakhweli.

Ubujamo eentetjhini zeentimela lapho kunabantu abathengisako ngaphandle butjharagene khulu kwamambala ngombana esikhathini esinengi iindaba zokuphepha nokuphepha kokudla azilandelwa ubujamo buhlanganahlangene khulu.

Ubuhle bokukhamba ebusuku ngeembhesi ezikhamba ibanga elide kukobana kuphunguka inani leengozi ngombana ebusuku indlela zisuke ziingakazali ngendlela esizala ngayo emini. Nje-ke ikhambo elide ebusuku ngebhesi libalihle ngombana uyakghona ukuledlha nanokuthi liphungula inani elingaba khona leengozi ezikhona eendleleni nesiminyaminya esingaba khona emini.

Umuntu owawa ngebanga lomtjhiso nokuminyana estimeleni kulokha isitimela nasele sizele khulu begodu kunabantu abanokugula bokungazwani ngokobana kube khona isiminyaminya. Nje-ke kubalula bonyana abantwabo bayathe nofana bawe ngebanga lomtjhiso omunengi nokuhlangahlangana kwabantu esitimeleni.

Ukuthatha ikhambo ngesiphaphamtjhini kuphephile khulu kwamambala nanokuthi kusezingeni elirhabako lokobana ufike la uyakhona ngokukhulu ukurhaba nawukhamba ngesiphaphamtjhini.

Awa, akukaphephi bonyana ithraga litjhifitelwe lodwa magega nendlela lokha naliphukileko ngombana lokho kubanga isiminyaminya begodu kungabanga neengozi bonyana yenzeke msinyana ngebanga lobude balo ithraga nokungaboni ngaphambili kwabanye abatjhayeli nje-ke awa akukaphephi.

Umuntu nakayokukhwela ibhesi akukafaneli bonyana aphathe iindakamizwa ezifana notjwala igwayi isango nalokhu okunye okungenza bonyana umuntu umthetho okhona ebhesini.

Isitimela sitjhejwa ngokobana kubekhona abantu abakhambela iimporo zeentimela qobe veke bonyana basitjheje bonyana sisese sebujameni obulungileko na.

Iinkhathi zokuphumula zibathinta ngendlela ebanomthelela omumbi abathengisi abathengisa eendleleni nalabo abathengisa eenteyitjhini zeentimela ngombana ngesikhathi sokuphumula ababi banengi abantu abakhambako qobe malanga abaya emsebenzini nofana kezinye iindawo. Nje-ke abakghoni bonyana umkhiqizo wabo uthengwe ngendlela le ejayelekileko nakungasiwo amaholide.

Urhulumende kufuze asize ngokuthuthukisa iinkhwelo ama-Bolt ngokobana asekele indlela athutha ngayo abantu begodu awenzele nemizila yawo aseqadi la azokukghona bonyana akhambe khona nanyana kungasiphi isikhathi selanga.

Awa, abantu abathengisako akusibo abasilaphaza iindawo lezi ngombana abantu abathengisako bayabathengisela abantu besele abantu bayakhamba mina ngokubona kwami iindawo lezi zisilaphazwa babantu abasuke bayokukhwela iintimela lokha nabathengako nabaqeda ukudla lokhu abakuthengako bangakufaki la kufuze bafake khona idodi nofana ukudla osekuphelileko kodwana bakulahla phasi.

Iye, bangasiza khulu kwamambala ngombana bona aboflayihloli laba basebenza ngendlela yesimanjemanje ethuthukile khulu nje-ke bangasiza ukuhlasela kwabatjhayeli bamathraga ajama umjeje wokweqa umkhawulo ngokuthi abekhona aboflayihloli laba kuzokuba lula bonyana abatjhayeli bavikeleke begodu baphephe.

Iye, kuliqiniso bona eenteyitjhini zeentimela kunamatshwayo wendlela njengamarobodo ngombana amatshwayo lawo asuke kumatshwayo alawulwa nofana enzela ukukhamba kweentimela bona kungabi budisi njengokuthi kungabi namatshwayo akhombisako bonyana nasele kunje kuyokwenzakalani nje-ke mina ngithi kuliqiniso.

Ubujamo obungathathwa nofana amagadango angathathwa mabubulo weentimela ukuqiniseka bona ubujamo eenteyitjhini zeentimela ezigcwala khulu buyalawuleka kukobana kube khona amahlelo nofana indlela eyenziwako ezokulawula nofana ezokwenza ikambiso yokobana abantu bayisebenzise qobe bavakatjhela iinteyitjhi zeentimela lezi. Nanokuthi kufuze benze amahlelo afana nala ukuthi ukghone ukuthenga ithikithi lakho ngomaliledinini nofana ku-inthanethi nasele ufika esitetjhini sesitimela kube kulapho uzokukghona lula kobana udluliselwe kwesinye isigaba esilandelako.